Ndzi nga n'wi vutisa ndzi nga n'wu vutisa leswaku xana u swi kotisa ku yini ku susa xihahampfhuka a hansi a xi yisa a hehla naswona swi kotisa ku yini leswaku xi kota ku haha a moyeni.

A ndzi ta tsakela ku ya eDubai hikuva loko ndzi twa hi vanhu va ri i tiko ra saseka swinene so a ndzi ta tsakela ku ya ti vonela hi ya mina matihlo.

U nga vuyerisa swinene hikuva ku nga va ni mitirho ku tlhela ku ndlandlamuxa swiphiqo leswi nga kona eka ndhawu ya hina.

A ndzi ta va vutisa leswaku xana i mintlhontlho yihi leyi va hlanganaka na yona loko ni vakhandziyi va vona xana a va tikiseriwi hi vakhandziyi xana a va vutisi swivutiso swo tika.

A ndzi se tshama ndzi ya kambe ndzi ehleketa ku ri rivala leri pfulekeke leri ri nga na xipesi xo ringanela leri nga na ni moya wu rhula ni maphorisa yo tala swinene.

Ku hlwela ka swihahampfhuka swi endle mabindzu ma nga bindzuli kahle hikuva swilo leswi va swi vanhu swi va leswi fikaka hi nkarhi lowu hoxeke van'wani va va leswi va swi tlheliseka endzhaku hikwalaho ka ku hlwela ka swihahampfhuka.

I ku ta ni magazini wa mina wo hlaya kumbe cellphone leyi nga ni ti-game leti nga ta va ti nga tani ni endla leswaku ndzi tshama ndzi tshwutshwile ebyongweni ni vanhu ni ku vanhu eka xihahampfhuka.

Vuyerisa hikuva minkarhi yin'wani u kuma leswaku swo dya hi va hi nga ri na swona kambe loko ku ri ni tindhawu ta vuxaviselo ha swi kota ku va lava hi kotaka eku xava swo dya hi kota ku famba hi xurhile.

hina mabazi ma tirha hi ndlela leyinene swinene naswona ma famba hi nkarhi lowu faneleke naswona ma fika hi nkarhi eswitichini mabazi ya hina ma tshembekile eka muganga wa hina naswona onge ma nga ya emahlweni ma hi khatalela hi ndlela leyi ma endlaka ha yona.

Swivumbeko leswi faneke yi va na swona yi fanele yi va na vo driver-a vo tshembeka ni va rirhandzu e bazi yi fanele yi fika hi nkarhi naswona muchayeri u fanele a nga phuzi byala leswaku a ta kota ku chayela kahle.

Bya va khumba hikuva loko va nga tshembeki va va lava caciwaka naswona swi faka hina vakhandziyi ekhombyeni hikuva minkarhi yin'wani u ta kuma bazi yi nga ri kona hikwalaho ko kala vachayeri hikwalaho ka ku va muchayeri a nga tshembeki.

Byela muthori wa mina leswaku bazi ra hina namuntlha a ri swi kota ku fika hi nkarhi ndzi kombela rivalelo hi bazi ra hina ri ni xiphiqo kambe ndzi tshemba leswaku nkarhi lowu taka mufambisi wa mabazi u ta hi e bazi leyinene leyi nga ta fika hi nkarhi.

Swona swa hlamarisa a va kumi nkarhi wo etlela hikuva va pfuka hi ma-four nimpundzu hi five va fane se va va le switichini naswona swigevenga swi le henhla ngopfu eminkarhini ya sweswi so i mhaka yo biha swinene kambe.

Yi vona yi bihile swinene hikuva tibazi leti ti pfuna vona hi tona ti va chipelaka hikuva mathekisi ma durha se loko va maka so na va va lava ti layaka vona vini hikuva va ta ya eka mathekisi naswona a va nge he koti ku saver e mali.

Tanihi n'wini wa mabazi ndzi nga endla leswaku mabazi loko n'hweti yi hela ma kumeka hi xitalo ku nga vi na yin'we leyi nge yo tshama ti fane ti tirha hinkwato leswaku vanhu va ta muka va hlayisekile.

Tolo ndzi hlangane na xiphiqo xo hlangana na tinsulavoya ti ndzi kutani ti ndzi ba swinene a ndzi kombela leswaku hi lunghisa xiphiqo lexa malambhu hi va lava hi fakaka e malambhu ya le henhla leswaku hi ta kota ku voningeriwa loko hi vuya a mintirhweni navusiku.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku nivusiku a va fanelanga va yimela a vanhu lava nga va tiviki hikuva va nga va lava tekeliwaka a swilo swa vona navusiku hikuva a ku kahle enkarhini ya sweswi swigevenga swi tale ngopfu.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku a va fanelangi va xava swilo swo yiviwa hikuva siku ra masiku va ta hlangana ni n'wini wa xikanyakanya lexi kumbe va nghena ekhombyeni hikwalaho ko xava e swilo swo yiviwa eka swigevenga.

leswi va langutanaka na swona i ku yiveriwa tinhundzu ta vona ni ku kala ndhawu yo tshama eka thekisi hi ku kala ka mathekisi hikwalaho ka ku tala ka vanhu.

A ndzi ta vulavula ni munhu loyi a vitenelaka lweyi a hlayaka leswaku mathekisi lawa i ya le kwinikwini hikuva wa tshembeka hi yena loyi a vitenelaku e vanhu leswaku va fanele va ya khandziya eka thekisi yini naswona hi ye hi faneke hi vutisa yena.

Eku cinca loku fanel ku endleka hi ku eka switichi swin'wana na swin'wana ku fanele ku va ni ndhawu yo pfuleka leyi yi thekisi yi nga kota ku yima eka yona leswaku yi nga vangi tinghozi leswaku yi nga yimi endleleni timovha tin'wani ti ta kota ku hundza sweswo swi nga va leswi hungutaka e tinghozi emapatwini enkarhini wa sweswi.

xa mathekisi ndzi vona vanhu vo tala va nga swi tivi leswaku va ta khandziya eka thekisi yihi hikwalaho ko kayivela ka mabodo yo kombisa leswaku mathekisi lama nga paka la ya kwini so vanhu va mathekisi va fanele va endla leswaku ku va ni mabodo lama kombisaka leswaku mathekisi lama pakaka lana i ya ku ya kwihi.

Swi hi khumbile swi hi khumbile swinene hikuva na mina ku ya a xikolweni ndzi tirhisa a bazi naswona mali ya NSFAS hi nkarhi wun'wani a hi yi kumi so ku tlakuka ka mabazi leswaku hi hakela mali leyi hlayeke swi endla leswaku minkarhi yin'wana ndzi xwa ne le xikolweni so hi ndlela yoleyo swi swi swa hi tikela enkarhini wa sweswi hikuva i nkarhi lowu mali yi kalaka naswona ku tlakuka ka mabazi ku sivela e vanhu vo tala leswaku va xwa nile mintirhweni hambi ku ri kun'wana laha va lavaku ku ya koho so mabazi a ma fanelanga ma ma tlakusa mapurasi hi ndlela ya tihanyi hikuva hinkwerhu hi tshembe wona enkarhini wa sweswi.

Swi nga va leswi hi khumbaka swinene tanihileswi hi nga ndyangu wa five ya vanhu loko hi lava ku ya a dorobeni swi nga hi tikela swinene hikuva hinkwerhu hi fanele hi hakela loko hi famba ni loko hi vuya hi fane hi hakela sweswo swi nga endla leswaku ni swakudya swa ndyangu hi nga ha xavi swi enela hikwalaho ko badala e mabazi mali yo tala.

Xivangelo lexikulu ngopfu i ku tlakuka ka ta ikhonomi sweswo swi endla leswaku ku tlakusiwa mapetiroli ni madiesel ni swakudya swi va leswi tlakukaka sweswe swi endla leswaku na wona mabazi ma va lama tlakusaka a mali hikuva na wona ma le ku bindzureni so a ma ha swi koti no chela a petrol emabazini ya wona so hi ndlela yoleyo loko swilo swi tlakuka na wona mabazi ma va lama tlakukaka leswaku va ta ma ta kota eku hakele e vatirhi no tlhela ma kota no lunghise e mabazi ya wona loko ma va lama onhakaka ni swo tala leswi ma faneleke ma swi endla no tlhela ma hakela mfumo e mali yo ya lembe ya ku fambisa mabazi a swikontirini.

Eka ndhawu leyi mina ni tshamaka eka yona vadyuhari vo fana na hina hinkwerhu loko hi khandziya e bazi hi hakela e mali yo ringana a swi yi hi swona leswaku munhu u dyuharile kumbe a nga dyuhalanga kambe hinkwerhu valava hi hakelaka eku ringana naswona ndzi vona swi bihile hikuva vadyuhari a va holi mali yo tala naswona va fanele va va lava xaveka e swakudya mimirhi ni swin'wana swo tala.

Ina a ndzi ta n'wi pfuna hikuva i swa nkoka ku khathalela e vanhu lava holaka e mudende kumbe lava dyuhaleke loko u nga n'wi mpfuni yalweye a nga ha ni khombo ro baleseriwa hikwalaho ka ku ka a nga swi tivi leswaku u fanele a maka yini kambe wena u swi tivaka loko wo mu pfuna hi xihatla u n'wi komba leswaku u fanele a ri xava njhani thikithi ra bazi sweswo swi nga va mpfuno eka yena naswona swi nga sivele e swilo swo tala swo fana ni kuma e mudyuhari yelweye a va lweyi a baleseriwaka.

Swihunguto swa vadyuhari swi nga va pfuna leswaku va hambeta va tiyimela va ri voxe hikuva swi nga endla leswaku va kuma e mabazi ya vona ekusuhi naswona va nga koti ku va lava va hlayisaka e mali.

Khadi ra mabazi ra pfuna swinene hikuva u nga xave khadi ra n'hweti kumbe ra vhiki leswaku u kota ku ya a ntirhweni kumbe u kota ku ya a xikolweni hi mali yitsongo loko u tirhisa khadi ra bazi swi va leswi ku chipelaka hikuva va ku hungutela e mali yo karhi kambe loko u hakela hi mali ya xiviri u ta hakela mali yo tala hikuva a wu tirhisi khadi so munhu lweyi a tirhisaka khadi u na nkateko hikuva u ta va loyi a khandziyaka bazi yoleye nkarhi u za i ri za thikithi ra yena ri hela.

Ti-smart card eka mabazi i khadi leri va ku nyikaka rona loko u hete ku xave e thikithi khadi leri ri tirha hi nyangha kumbe hi vhiki naswona u hakela kan'we u u wo tap-a hi rona u khandziye bazi u ya la u yaka kona u tlhela u ri tirhisa futhi loko u vuya loko ri hele mapoyinti wa vuya futhi u ya la exitichini xa mabazi u ya ri engetela mapoyinti hi ku xava hi mali.

Ndzi vona swi nga fanelanga hikuva eminkarhini ya sweswi hi hanya laha emali yi kayivelaka swinene vanhu va va ya emitirhweni hi tirhisa emabazi so loko va lava tlakusaka i mali ya mabazi lembe lembe swi endla leswaku vanhu va va evusweti byi engetelekeka hikuva munhu u se u ta boheka ku hakela bazi entirhweni u ta hluleka ni ku hlayisa e ndyangu wa yena hikwalaho ku va mali ya yena se yi helela eka transport so ku va va engetela e mali a swi kahle hikuva engetela evusweti etikweni ra hina hikuva vanhu vo tala va tshembele eka wona emabazi lawa hikuva mathekisi ma va lama hi durhela mhaka siku na siku so i ku va engetelaka a hi swinene hikuva va hi endlela vusweti.

Ndzi vona swi ri kahle leswaku vana va ti endlela vona vini hikuva va dyondza swilo swo tala loko va endla tano va dyondza i ku va ku va ni vuswikoti naswona ku vuhlayiseki bya vanhu van'wana naswona sweswo swi endla leswaku va rhandzana naswona va va va nyandza yin'we se i dyondzo leyi va yi kumaka loko va ri karhi va endla sweswo naswona va va lava va hlayisaka sweswo swi endla leswaku exikolo xi va ni vun'we naswona ku nga vi na so i swa nkoka leswaku va nyikiwa mitirho kumbe mitirho leyi ya vadyondzisa naswona yi ta va pfuna loko va ya emahlweni tidyondzo ta vona ta xikolo.

Ndzi nga fonela emaphorisa loko va nga se fika ndzi nga post-a ni le ka ma social media ni post-a na xikanyakanya xa mina ndzi byela vanhu leswaku loko va xi vona laha ndleleni ndzi kombela va ndzi fonela hi xihatla hikuva xikanyakanya lexi xa ndzi pfuna swinene loko ndzi kayivela xona swilo swo tala swi ta ndzi hundza exikolweni ndzi va ndzi fambaka hi xona naswona loko va ndzi rhuma kun'wana xi va lexi xi kotaku ku ni xi ni yisa kona se maphorisa ma nga va mpfuno swinene ka mina na wona ma nga va lava ni lavisaka swona naswona munhu wo loko o tiva leswaku se maphorisa wa milawu se swi ta n'wi endla leswaku na yehe a chuha a yi vuyiseta laha a nga yiva kona.

Loko ndzi famba hi milenge ekusuhi na patu ndzi nga fambela laha ka yellow line naswona ndzi nga famba loko timovha ti ta hale ka mina ndzi fanele ndzi va le ndzi nga ti languta hikuva loko ndzi famba ndzi ya emahlweni na tona ti va leti yaka emahlweni ti nga ni chayisa hi ku olova hikuva a ndzi nge swi koti ku baleka hi nkarhi hikuva movha ya kona a ni voni yi ha le ndzhaku ka mina se i swa nkoka ku va loko hi famba hi famba hi ndlela leyi timovha ti nga ti nga hi nga languta hi matihlo ya hina sweswo swi ta loko hi vona nghozi hi copeleka tihlo hi va le hi yi balekela hi ponisa evutomi bya hina naswona a hi fanelanga hi ka vhinyo loko hi leswaku hi ha famba endleleni leyi nga tala hi timovha.

Ti hambanile swinene na hambileswi mali ya kona ti mali yi hambaneke kambe ni vuhlayiseki bya toho ni vutshamelo bya toho byi hambanile swinene bazi ya ndzi nga hlawula yona hikuva yi na byinene naswona loko u famba e u ya e kule u ta fika u nga karhalanga kambe loko u famba hi tibazi to fana ni ta ku Myboet na Busco switulu swa kona swa gogonya u ta fika leyi u nga ha lavi nchumu hi ku karhala naswona e miri wa wena wu ta fika u vava swinene ku hambana ni bazi ya switulu swa kona u nge i masofa u nga fika wa hanye kahle u nga ha lavi no yehla hikwalaho ka treatment leyi u yi kumaka eka bazi yoleyo hikuva ya xiyimo xa le henhla swinene.